Ubungozi bokweqa ama-ART akho ukuthi i-CD four count yakho iyehla, kuphinde futhi kwanda i-viral load yakho.

Izinto ey'mayelana nokugula kanye nezempilo, kubalulekile ukuqala uzihlole, ngoba zithintelana nomzimba wakho futhi y'thintelana nawe uqobo. Lokho kungakulimaza phmbilini uma uvesane wenze ungahlalanga ukuthi ngabe kuyiqiniso yini lokhu okushiwo ezinkundleni zokuxhumana ko-WhatsApp kanje.

Umphakathi kubalulekile ukuthi uhlangane nekhansela ukuze kube nephrojekthi evulwayo, ikakhulukazi eyabantu abadala esebekhulile, ukuze bekwazi ukuthi ukuzivocavoca mhlawumbe egrawundini, baphinde bedlale nebhola lombhoxo baphinde bedlale nebhola lezinyawo ukuthi bekwazi ukukhululeka bephinde beqasheke nemisipha le esibophene ngenxa yokuhlala ndawonye bebodwa futhi .

Abahlengikazi kubalulekile ukuthi bafinyelele emiphakathini noma ingabe isemagrawundini, noma ngabe isehholo lomphakathi lapho kuzokwazi ukuthi kufinyelele khona abantu abakhubazekile bezokwazi ukugoma ngoba imitholampilo kuyenzeka ukuthi ibe kude nabo.

Indaba kaThabo ilula kakhulu ngoba uyakwazi ukuthi uye emtholampilo la bezokuhlola khona ukuthi ingabe unayo yini i-COVID-19. Ilapho ozothola khona ukuthi unayo noma unomkhuhlane lo wemvelo.

Ave ewenza umsebenzi omkhulu ama-ejensi ngoba ayakwazi ukubaluleka kwey'mpilo zabantu abalimele kanye nabagulayo. Bababeka phambili noma ingabe bahamba ngemoto noma ingabe basabasiza mhlawumpe baphansi emgaqweni babafaka umoya, babaqukule ngesineke, babafaka kwi-ambulensi, la bethola khona usizo khona besendleleni eya emtholampilo. Benza ngazo zonke iy'ndlela zokuthi umuntu afike esaphila esibhedlela ngokukhulu ukushesha, begweme futhi ney'ngozi ezingenzeka.

Umgwaqo owuthelawayeka uhlezi unenkinga yezingozi, kakhulukazi esikhathini esidlule. Lapho size saqapha ukuthi kumele sibeke amaphoyisa omgwaqo ukuze abheke ukuthi ngabe iy'moto sifanelekile yini ukuthi ezihambayo zifanelekile yini ukuthi zihambe emgaqweni. Siyaye sibeka amaphoyisa ukuthi abheke ukuze kunciphe izingozi zomgwaqo ukuthi u-driver osesimeni esi-right ukuthi a-drive-e ngaba akaphuzanga? Ngabe izincwadi zakhe uziphethe na? Zonke lezo zinto siyazibheka ukuze sinciphise isibalo sezingozi ezenzakalayo kanye nesipidi ahamba ngaso, kuye uthelawayeka.

Njengabasebenza bezicishamlilo, siyaye sihlangabezane nenkinga uma kukhona indawo enezindlu eziminyene noma ey'sondelene kakhulu, ngoba asikwazi ukufinyelela kahle kule ndawo esifuna ukuya kuyona nanokuthi kuyaminyana, kuphinde futhi kuphithizele. Lokho kwenza ukuthi ene umlilo uqhubeke uvuthe kugcine sekukhongelela kwezinye izindlu mase kwanda umsebenzi kuphinde kulimale inqwaba yabantu. Lokho kuyaye kuba nzima kuthina ukuthi sikwazi ukusebenza.

Ubungozi buningi ngalo msebenzi esiwenzayo wokucisha umlilo ngoba sihlangabezana nezinto eziningi. Uthole ukuthi kuyasha endaweni yokudla kanti kunegesi thina sizofika kanti umlilo usuwokhele endaweni enobungozi. Uthole ukuthi isizoqhuma nathi sesiyalimala khona lapho. Kuphinde futhi kwenzeke ukuthi sithole amachaphazela noma ugcine umuntu esedlulelwa impilo yakhe. Okunye kuba yindawo yamakhemikhali mhlampe ila kusebenza khona odokotela noma abantu besayensi, lokho kugcina kusilimaza kakhulu. Wona umsebenzi wethi uyingozi kakhulu kuwumusa ukuthi siphuma sisindile. Siyabonga.

Abosizo oluphuthumayo bayaye bemenywe ezikoleni ezahlukene ukuze bazoqeqesha abafundi ukuthi bangazisiza kanjani uma kunesimo esiphuthumayo ngosizo lokuqala elikwazi ukuthi limgcine umuntu ephefumula noma ephila ngenxa yesimo abhekane naso noma esokugula noma esokuquleka. Lokho kuyaye kusize abafundi ukuthi babe nolwazi ukuthi uma bebhekana nesimo esikanjena bangenzenjani uma besemakhaya noma khona esikoleni noma la abesuke bedlala khona kanye nabangani babo.

Ama-emergency ahlukene ngezigaba eziningi. Amanye a-private, amanye akahulumeni a-public. Kujwayele ukuthi lawa a-private aphendule kuqala ezintweni ezinjengengozi, lawa a-public ayaye asebenze kakhulukazi emaklinikhi nasey'bhedlela, futhi usizo lwakhona alusheshi ngenxa yobuningi bomsebenzi abawenzayo ngolwazi enginalo. Kepha ayaye abe usizo kakhulu, ikakhulukazi u-Rasa iwona oyi-private, kodwa ufika kuqala ey'meni ey'phuthumayo njengokusho ukuthi i-emergency. Lokho kuyasiza ukuthi isiguli noma yingozi umuntu efika esaphila esibhedlela.

Into edala ukuthi kube nezikhathi zokulinda ezibhedlela zikahulumeni ingoba amawadi asuke egcwele amanye kusuke kulungiswa ukuze bafake abanye abantu abagulayo or noma abadinga usizo oluphuthumayo, ya.

Ukushayela ukhathele kungaba yingozi kakhulu kanye nokushayela uphazakamisekile kakhulukazi emqondweni noma enhlizweni. Lokho kudala ukuthi ushayele ucabanga uphinde ushayele futhi usukhathele. Lokho kungadala ingozi, ngoba ugcina usuzela khona emgaqweni mase uhlangabezana nengozi enkulu engaphuca impilo yakho ingunaphakade. Lokho kubalulekile-ke ukuthi, ulalele wazi imigwaqo, imithetho yemigwaqo ukuze ukwazi ukushayela uphinde ufike uphephile ekhaya. Uma uzizwa ukhathele ikhona indawo yokuphumula noma ungapaka khona emagaraji noma upake ku-yellow line, emvakwa-yellow line uthi ukuphumula kancane, wehlise umoya mase uyaqhubeka nohambo uma wukuthi .